Ke lemogile gore AI ke yona e tsentseng letsogo mo thekenolojing mo malatsing ano, ebile e thusa batho ba bantsi ka dilo tse dintsi le bana ba sekolo ba kgona go dira di assignment-e ba submit-a ka nako.

Mogala waka wa letheka wa ntlha o ne o le montle tota o le blue ebile no o nale motshameko o bitsiwang snake.

ke nagana gore lebaka le le dirang gore batho ba feleletse ba fetsa nako e ntsi ba lebeletse megala ya bone ya letheka ke gore ba jewa ke bodutu.

Malapa a santse a ka kgona gore batho ba nne le nako ba le mmogo ba tshameka le go itumela. Ga go ka beiwa nako ya gore difounu di beiwe ka nako e e rileng go shebanwe batho ba bue ba tlotle ka letsatsi le ba nnileng le lone.

Dilo di fetogile gone yanong ra di bala dikgang ra di bona, mme ka nako tse dingwe go nale dilo tse di bitswang di-fake news batho be ba tseega mo moweng ka dikgang tse e seng tsa nnete e be go tlhola ditotlhagano le dintwa.

di-platform-o tse di fetotse tsela e re ikentshang bodutu ka yone ka gore ga re sa tlhole re ya go rent-a ko mabenkeleng a di-rental-e ebile ga a sa tlhole a le teng, sengwe le sengwe se mo gaufi re a lebelela. Nako e nngwe re a duela o ne tsone di-platform-o tseo tse di ntšhwa ebile di re fokoletsa go tlhola re tletse tletse ka di USB stick.

Selo sa ntlha se nka se dirang ha ke golagane le Wi-Fi mo mmileng, ke lebelela di-email-i tsa me. Ke bona ka itshupo mo godimo ga founu go bontsha gore ke golagane le Wi-Fi.

Ke nagana gore go ithuta ka namana go siametse batho ba bantsi ka gore ba kgona go tshwarelela dilo go nale motho o o ithutang a le kgakala.

Data ya me fa e ka fela pele ga nako, nka batla madi ka reka e nngwe. Go netefatsa gore data ya ka e dula e bolokegile ke a e tima fa ke sa e dirise.

Mo go nna go a tshwana ke nagana gore go romela melaetsa nako e nngwe, molaetsa fa o fitlha ko mothong ga o fitlhe ontse o tshwanetse. Go betere go letsa kgotsa go romela se ba se bitsang voice note, a utlwe lentswe la gago gore o bua jang le gore o kaya eng.

Nka mmotsa gore o kgona yang go itebaganya kgotsa go itsenya mo ditlhakong tsa bareetsi ba gage gore a itse gore ba tlhoka go itse eng, ba batla go dira eng, ba batla gore go tle mang.

Thekenoloji ya matsatsing a e dirile gore re nna le dilo mmino wa gago o mo lefelong le le lengwe e o be o nna le tletla ya gore o kgone go kgetha se ba se bitsang di genre tsa mmino o wena o batlang go reetsa ka nako eo, kgotsa o kgona go tlhakatlhakantsha fela o reetsa sengwe le sengwe ka nako e o e batlang. Di-platform tse ke di itseng ke Spotify, ke YouTube music le iTunes.

Re nale dilo tse re di bitsang di-mini generator le di WSP, ke tsone dilo tse re di dirisang gore Wi-Fi e seke ya kgaoga fa go nale se re se bitsang kgaogo ya motlakase yone loadshedding.

Screen time ditlamorago tsa teng ke gore di bolaya matlho o feleletsa matlho a gago a opa, o opiwa le ke tlhogo mme gate go di waves tse di bakang kankere le teng.